Merogo e e sa itsegeng thata e ka nnang molemo go e leka ke merogo ya go tshwana le dipanana, diapolo, rooibos-o le dinamune e ka nna molemo go e leka go e jala e sa tlwaelegang gape-gape ke ditamati.

Go ja rooibos-o go batletlile kopi, go batlagale metsi le o e kopanya tsotlhe di le ka mo koping rooibos le tsoekere wa fuduwa fa o batla o ka oketsa gape le ka lebese ke tsela tota mo go ja rooibos.

Ba rooibos ba kopane le baagi ba lebagane le mathata a go rekisa rooibos-o jaanong bothata bo bo ka rarabololwang bo ke go rekisa rooibos-o mo mabenkeleng a mapotlana le mabenkeng a makgolo.

Ba kopane le bothata ba go ba maungo go ya kwa dithabeng kgotsa ko dikgweng go batlana le go tsoma maungo a fa maungo fumanega botoka.

Tsela tse dingwe go apeiwa ka mafura go omisiwa bangwe ba di ja di apeilwe le ka metsi ke ditsela tse maungo le matute di jewang ka teng.

Tsela tse dingwe tsa tsela tse dingwe tsa go jalwa maungo ke go nosetsa, ke go tshela thata metsi mo fatshe fa di a di tla feleletsa di tswa le gape di jewa ka ba ntse ba rata go di ja mo mafureng ba di apeile ka mafura, mme gore ba ba di je jaaka mafura ke go bangwe ba di omisa bangwe ba di ja ba di apeile ka mafura, mme go le jalo ke gore fa di apeilwe ka metsi ga nkitla di ba monate thata ka jalo ba batla go dira ka mafura.

Merogo e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati ka gonne ditamati di monate and e ga nkitla di tshwara di fa bathata fa ba di jele.

Seabe sa dithuo le mabele mo segompienong ke gore ga se batho ba le bantsi ba ratang bogobe jwa mabele ba rata thata ke batho ba maabane ba ba gotseng ba bo ja ba bašwa ba segompieno ga ba je thata mabele ka gonne bangwe ba re ga ba tshware sentle fa ba wa jele.

Fa go twe wine farming go tewa gore ba dira jwala ka gonne wine farming e dirile ka di wine tse ba di jalang kgotsa ba di tsayang mo setlhareng se wa se jetseng palm wine.

Go simolola tshingwana mo jarateng go thusa ka gore o kgona go kry-a dijalo ka bopotlana le ka bonako, ntle le go dirisa madi. Dilo tse di tlhokegang ba di simiolole go di jala ke di, ke morogo, ke tamati, ke tamati, ke tapole, ke potata ke khebitšhe, ke di-beetroot le carrots-e, dipanana, diapolo, le dinamune, ke tsona tse di ka tse motho a ka kgonang go di jala mo tshingwaneng ya gagwe.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa ka gore fa baeng ba tlile mo jarateng go etela o kgona go ba tshela le gore ba kgone go nwa tee ntle le go dirisa madi fa o batla go reka rooibos.

Dilo tse di leng botlhokwa mo nageng ya rena ya Aforika Borwa dijo tse di tharo ke morogo, khabetšhe le boupi ke tsona tse tharo tse di botlhokwa mo nageng ya rena dijo, then dino tse tharo tse di botlhokwa ke tee kgotsa rooibos-o, mašwi le metsi ke tsona tse di tharo tse di leng botlhokwa mo nageng.

Dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di itse pele o jala rooibos-o ke gore o kgone go apa o itse rooibos-o tshwanetse o epe mosima o mo kana-kanang gore o kgone ijala gape batla o itse go jala rooibos-o le go nosetsa rooibos mo tshingwaneng ya gago.

Rooibos o fa e jadiwa e bontsha e le letlhare le nang le letlhare la ba le potokileng rooibos-o ka mo gare ga lone montle ga ga rooibos-o gore mongwe le mongwe fa a tsenya letlhare lela mo teng rooibos-o e se ke ya tshologela ga tee mme fela e nne ka pampiri e leng montle ya rooibos e kgone go pampiri ele kgona go tshwara letlhare la rooibos le s'ka mo teng.